Ngiyaxolisa bandla mnini wamathikithi, nkosi yami, uzingixolele, angazi kwenzakaleni noma ithikithi lami , hhawu, nkosi yami , hhawu, kodwa shwele ngelosi yokulunga, kodwa usathane ungibambani namhlanje. Laze lalubi usuku lami ngithanda nje ukuxolisa kula, ngoba ngiyisigebengu, ithikithi bengiliphethe, kusho ukuthi ngiyasola ukuthi liqhathake ngenkathi sibhuduzela sigijimela ukungena kwesitimela kulayini. Ngiyacela nkosi yami, ngiyacela ngomoya weNkosi ukuthi ungangivaleli ngaphandle, ngiphuthuma emsebenzini, abantwana ngibashiye bebodwa. Angikusho lokhu ngoba ngifuna ukuzincengele, noma ngizenza muhle phambi kwakho. Kodwa isimo sami asingavumeli, futhi isikhathi ngiyabona ukuthi sesixoshwe nayinja. Ngiyacela kakhulu, ngiyacela, ngiyacela, ngiyazithola phambi kobuso bakho ukuthi ungisize. Awu nkosi yami, uma ngingafikanga kuloyamlungu namhlanje, awu, ayangiphelele, awu langishonela nkombosi. Baba ngiyanxusa, ngiyanxusa uba ungidlulise mnini , ngiyacela nogada, ngiyacela nkosi yami.

Ukuba sithole amaphepha agunyazayo ukuba isiteleka sisemthethweni, ukuthi siphathe amaphepha, nezingqwembe ezithi asikwazi ukumelana naleso simo leso esisuke sisibambele sona isiteleka, ukungaphazamisi abagibeli nabashayeli abanye abangekho engxenyeni yesiteleka sethu, ukuba khona konogada, njengamaphoyisa azosigada ukuthi abantu akukho abazama ukukwenza okuphumile eceleni, okungekho nasemithethweni esitelekeni sethu, nokubakhona amaphoyisa azogada ukuthi akushiswo mathayi yini, nokuthi akulinyazwa mphakathi, nezinsiza zomphakathi na.

Ngingazizwa ngithukuthele, ngiphume eceleni, ngibuke umonakalo osengiwenzile ngenxa yokujaha emgaqweni okungafuneki. Ukuthola usizo lokuqala, abantu abazongisiza kule nkinga le esengifike ngayifaka kuyona. Ukushaya ucingo, ngishayele laba engiyohlangana nabo, ngibazise, ukubazisa ngenhlekelele esimane yangivelela ngihamba nje emgaqweni. Ukuhlala eceleni, nokubeka ibhodi elikhombisa ukuthi kunemoto emile ngaphambili, ukuze abashayeli abanye bezoba nolwazi ukuthi phambili kukhona inkinga, bangahambi begijima.

Amanani ebhasi, mina ngokubona kwami ngibona afanele, futhi ngibona futhi engathi ashibhe kakhulu ngoba, amabhasi akwazi ukuk'thatha la, akubeke la uya ngakhona ngamanani aphansi, futhi ufike khona uphephile. Kungabe uya e-Eastern Cape, ibhasi liyafika khona, futhi lifika liphephile, ngoba kuba khona umgamu la lifike lime khona, linike, lininike ithuba lokuthi nizikhulule, kube khona enikuthengayo. Liphinde liqhubeke, futhi aliphuthumi nasemgaqweni, lihamba nje kahle ngendlela ezizwa ukuthi abagibeli bephephile.

Abagibeli abasebenzisa iy'moto zaka-Uber, noma u-Bolt, bangazizwa bephephile uma ngabe, uma umuntu ese-request-ile, athathe imininingwane yaloyo driver loyo, okuwuyena uzomlanda, athumelele abantu abasekhaya, nabangani bakhe, agcine njalo ifoni yakhe i-on ngaso sonke isikhathi, ukuze abantu abasekhaya bazokwazi ukumthola. Aphinde futhi ashuthe ne-number plate yemoto, nama kwenzeka nesithombe sakhe umshayeli angasithatha, ukuqinisekisa ukuthi imoto ayi-request-ile iyona yini le efikile ezomthatha, imise la ethi ecele ukuya khona. Lokhu kungasiza ukuba, ukuba batholakale kalula, noma uma behlelwa ingozi, bakwazi ukuthola usizo lokuqala.

Ukuthi kufanele ngehlise esivinini engihamba ngaso ukuze ngizokwazi ukuwabheka umgwaqo okumele ngingene ngawo, ngoba phela lapha la kukhokhelwa khona izimoto, kunama-lanes ashoyo ukuthi imoto ewuhlobo oluwukuthi ingena kumuphi ulayini. Ngibe futhi nesiqiniseko sokuthi ngiyakwazi ukukhokhela imoto le engihamba ngayo, ukuze uhambo lwami lizoba luhle.